Ba di rata ka lebakeng la dikotla, dijo dingwe le dingwe tse di jewang mo gae di ratiwa ka lebakeng la dikotla. Di tiisa masole a mmele segolo-segolo mo matshelong a rona. And-e ga se dijo dingwe le dingwe tse e le gore di kgona go tiisa masole a mmele, mme tse di ratiwang thata e ka nna khebitšhe, e ka nna lephutsi, e ka nna digwete, e ka nna matapole.

Diphologolo tsa naga, nama ya ko nageng. O ka kry-a go le ya go le gantsi ga re ka go tshwana. O tla kry-a go le gantsi go na le se ba se bitsang allergy rection, ka Sekgowa ba se bitsa ba re allergy reaction, so ga se gantsi o tla kry-a le go gore ke nama jotlhe tse di dulang sentle or-e tse e le goreng di di tsaya ka go tshwana. Nama ga e apeilwe or-e ha e tlhabilwe e be e kolomakiwa e be e sala e tsenyiwa mo fridge-eng ke gone ke tla dumelatsanang gore ne e siame go ka jewa or-e ha e kolomakile e tlhatswitse sentle ka .

Mo tikologong ya ka go na le letamo, ee, ke Bucks-e mono. Go na le letamo le e re gore le dira community yotlhe ka bophara, mo e leng gore metsi one a tsewa go tswa teng and-e a dirisiwa ka tap-e. ntlo nngwe le nngwe e na le tap-e ya teng. So metsi a teng ba tsentse di-pipe, ba tsentse di-pipe mo e le gore re nwa metsi a teng, metsi a teng ke a skoon-o, metsi a teng ga se metsi a a leswe a e le gore o ka tshwaetsega o a nwa. Ke metsi a e le gore municipality ya rona mo ke dulang teng e leka ka bojotlhe gore re kry-e metsi a a skoon-o.

Ke Bucks-e mono mo. Dikgwetlho tse barui ba dinotshe di ba lebaneng le tsone ke dipalamo tsa tlhoka le dikgatso tse di jang dikgatso tsa , tshireletsego ya selekani sa mmala ka maemo a botho le botswedi ka leboko la phela. Tlhaloganya tsa dipalamo tsa tshenya ka Pesticide le tshireletso ya ditshepanyetso ya maemo a tlhaloganyo.

Mo Aforika Borwa temothuo e nnye le ya go itshedisa e thapa batho ba le dimilione di le tharo, e ntsha ten to fifteen percent ya ntshokuno ya bosetšhaba. Mme e dira diranta di le dimilione di le twenty to thirty ka ngwaga. Le fa go ntse yalo balemirui ba lebane le dikgwetlho tsa botlhokwa, one madi a a lekanyeditsweng, two mafaratlhatlha a a sa lekaneng, three phetogo ya tlelaemete, four go senyega ga mmu, five disenyi le malwetsi, six mathata a go fitlhela mebaraka, seven bokgoni jo bo lekanyeditsweng le thekenoloji.

Dikotsi tsa dijo tsa diphologolo, go kgotlhelwa, ditshenyegelo tsa dikotla ka nako ya go di dira, oxidation-e ya mafura a a dirang gore a nne boswa kgapa. Dikgato tse di konokono tsa go tsamaisa nama ka pabalasego, number one diphologolo tse di phepa le dikoloi tse di phepa pele diromelwa, latlhela dilo ka bonako mo mafelong a a phepa, thapisa badiri ka go tshwara pabalesego, tlhokomela direkoto tsa go latediswa. Dikgato tse di oketsegileng tsa go dira gore go nne le polokesego ke go baakanya ka mogote, go phuthela le go tshwaya dilo ka tsela e e tshwanetseng.

Mabaka a sa tserweng thata go otlhaiwa, go oketsega ga ntshokuno ya mašwi, go tokafatsa go tsamaya ga diphologolo, mokgwa wa setso. Mabaka a mantsi a a kgatlhanong le go otlwa, go sotla diphologolo le go ngomoga pelo, boleng jwa mašwi le selekanyo sa yone se fokotsegile. Kotsi e e oketsegileng ya go gobala le go tshwaediwa ke magare, ditlamorago tse di sa siamang mo tsamaisong ya diphologolo, go na le ditsela tse dingwe tse di bonolo tse o ka di dirisang go tlhapa meno go sedila bontsi jwa bo mankge le mekgatlho e e sireletsang diphologolo, e kgale go kgatisiwa ka bogale.